Kwangithokozisa kakhulu ngoba ibingekho le ndaba yokuthi kuzomele ngihambe ngiye edolobheni ngiyofaka imali, so yonke into bengiyenza ibe lula ukuthi ngiyenze khona la kimi ngithumele imali, ngiyenze khona la enkundleni yemali ephathwayo, kwangithokozisa kakhulu lokho-ke.

Gogo, i-app le esizokufakela yona ebhange, izokusiza ukuthi ukhone ukubona imali yakho ukuthi ingakanani imali esele, ikusize nokuthi ukhona ukusendela abazukulu bakho ukhona khona la ekhaya, akudingeki ukuthi uze uze lana ebhange. Kuzokusiza kakhulu lokho-ke ukuthi ukhone ukwenza noma yini ofuna ukuyenza nokukhokhela zonke izikweletu zakho onazo.

Kunenzuzo enkulu kakhulu ngoba uyazi ukuthi makwenzeka noma yini emndenini wakho, kuzoba lula ukuthi abomngcwabo bekhone ukukusiza ngakho konke ozobe ukudinga ngaleso sikhathi ngoba isifo somngcwabo sifika ungalindele kodwa ngoba uyazi ukuthi ukuhlelele lokho-ke, kungaba lula masekwenzeka.

Zisobala kakhulu ngoba kuyakutshengisa ukuthi usebenzise imali kangakanani ngenyanga. Uyakhona ukubona ukuthi imali kumele uyisebenzise kanjani ukuze izogcina ime esimeni esihle ebhange lakho.

Ngokucabanga kwami, kubuhlungu futhi kufiseka ngathi akulungile ngoba uthuka usubona ukuthi hhawu, benginemali engaka kodwa manje ayisekho, kwenzeka kanjani lokho-ke ngoba uzolindela ukuthi kungene imali bese bayayidonsa ungalindele. Lokho-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu esimeni samanje ngoba imali iyimpandeyesono and inzima kakhulu ukuthi itholakale.

Kungamele ukuthi sihlale phansi nozakwethu, sidingide udaba mayelana nokuthi imali izohlala kanjani igcinelekile ebhange ukuthi ingabi khona i-overdraft. Sihambe siye ebhange, sicele ukuthi si-apply-ele ukuthi imali ihlezi isesimeni esime kahle ukuze konke kuzohamba kahle ngebhizinisi lethu esifuna ukulivula.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ngithole imali engaka kwezokuhweba ngoba esikhathini samanje abantu bayakhala ukuthi abazuzi lutho kodwa ngoba ngizuzile mina, ngijabule kakhulu futhi ngifuna ukuthi ngiqhubeke ngenze enye imali kuzo lezi zokuhweba. Ngijabulile, ngithokozile, inhliziyo yami ijabule kakhulu.

Ngingamazisa ukuthi lokhu engakubona kuyinto engamumoshela isikhathi nemali kodwa cha, akukho kanjalo-ke ngoba kunenzuzo uma sekufanele kwenziwe ukuthi kukhona okumehlelayo noma okhwehlela umndeni wakhe, so kungamusiza kakhulu ukuthi ekhone ukubhadala konke okumele ekubhadale.

Iselula yesimanje, lena okhonayo ukuthi ufake kuyo i-app yasebhange. Kungasiza kakhulu lokho-ke cause uyakhona ukuthi uthathe imali yakho uyifake kuma-savings, ukhone ukuthi uyigcine khona lapho-ke ukuthi mawuyidinga ukhone ukuyisebenzisa futhi noma ngasiphi isikhathi oyidinga ngaso.

Kungaba lula kakhulu ukuthi ngimthumelele imali ngedijithali ngoba iyona eyenza ukuthi izinto zisheshe, engake emoshe isikhathi sokuthi ehambe eye edolobheni ngoba uzosuke engenayo naleyo mali yokuthi efike lapho-ke kanti uma ngimthumela ngedijithali, izinto zizoba lula ukuthi ayithole.

Ngeke usithinte kahle neze isinqumo sami sokubhalisa. Kusho ukuthi kuzomele ukuthi ngihambise yonke iminingwane yami njenge-payslip, ukuze bezokhona ukuthi bengilungisele yona yonke le nto ye-overdraft.